Ndiyavumelana naloo ngxelo ngoba ulwazi abalufumani phaa luyafana ngqo nolwazi lwento eyenzekayo ngaphandle.

Yenza iphele le nto bayenzayo isegazini, laa nto kuthiwa yi-addiction ngesiNgesi.

Bendingadlala ibhola yombhoxo okanye ndiqhube izithuthi, minintsi.

Njengemidlalo yokwenyani ngoba ulwazi noluvo abalufumana phayana luyi le nto yenziwayo ngaphandle.

Ndingabaxelela ukuba ezinye izinto ezifana nale ziyalityisa ixesha uphele seuzithanda kakhulu ungaziboni ezibalulekileyo kunazo.

Imisebenzi yokuzonwabisa yeyabantu bonke nangona kakhulu ilungela izityebi ngoba idinga imali enintsi ukuze ukwazi ukuphila kakuhle.

Umsebenzi wokuzonwabisa endinothanda ukuwenza kukuzikhupha, laa nto kuthiwa yi-camping. Ingadinga izixhobo ezinintsi iintente, iinto zobasa.

Abantu abenza imisebenzi yokuzonwabisa abayithandayo baphila ubomi obupheleleyo kuba benza ezi zinto bazithandayo, zibakhupha ezingxakini. Oko kubangela ukuba bangabi nangcinga zinintsi ngaphakathi.

Umsebenzi wokuzonwabisa endithanda uwenza ngexesha lam kubukela iimuvi.

Ewe, ndinganawo umdla wokuthatha igalufa njengomsebenzi wokuzonwabisa ngoba nayo iya kuphungula ukucinga kwaye ngowona mdlalo endiwuthandayo kunebhola ekhatywayo.

Ndicinga ukuba ukhona nangona uqhelekile umdlalo wamahashe.

Ndingabacebisa ukuba babe yingqumba ndawoni nye, qho ngelo xesha babe naloo nto bazawuthi bayenze bacebisane, bakwazi ukuncokola kunye bakwazi nonceda nabanye. Loo nto ingabenza bakhululeke.

Ndingabacebisa ukuba baqale umdlalo webhola ekhatywayo kubekho nexesha apho bahlala bonke kuncokolwe ingulona aphalaze imbilini komnye.

Ndingabacebisa ukuba bancede abantu abadala ngelo xesha bangenzi ngaloo nto, babe nebala apho bazawudlala khona ibhola neminye imidlalo edlalwayo.

Ndingabacebisa ukuba baxhomle kwimidlalo edlalwa ngabantu ababhinqileyo ingakumbi aba bangamantombi, ii-netball nee-volleyball nobaleka.

esizonwabisa ngayo xa xa sinemali siyaphuma siyotya kuloo ndawo okanye sikhulisane sijonge umntu into ashota ngayo sincedisane, sikhulisane.

Iindlela esizonwabisa ngayo xa singenamali siyahlala kunye sibukele iimuvi, sikhuphelelane umculo, sincokolelane nangeento eziqhubekekayo.

Iindlela esizonwabisa ngazo kunye nosapho xa singenamali siye sihlale kunye umntu ancokole ngosuku lwakhe ukuba lumqhube njani sincedane nalapho sikwazi uncedana khona.

Iindlela esizonwabisa ngazo kunye nosapho xa sinemali siye sikhuphane, sithengelane iinto esizithandayo, siyotya nalapho sithanda utya khona.

Xa ndibuya esikolweni ndibuya ndihlambe iimpahla yesikolo ndiyokha amanzi nditye ndenze umsebenzi wam wesikolo.

Into ethi qatha engqondweni ukubona lo mbono kukulungisa lo wesibini odlala nabanye ukuba yena akanawo na umsebenzi phambi koba yodlala.

Olungileyo zokuchitha impelaveki kwindawo endihlala kuyo ingakuphuma uyobukela ibhola ebaleni okanye uhlale kokwenu umamele umculo okanye uhlale nabahlobo bakho.

Indlela ezichitha ngayo iiholide zoluntu kukuphuma sibheke emabaleni kuyobukelwa amahashi abanye bayaphuma babheke eziholideyini emaphandleni.

Into eyenza iiholide zikaDisemba zibaluleke, kuba zinexesha elide zona kulapho kubuya abantu abakude babuyele kusapho lwabo. Abanye bayabuyelana abahlobo abadala, kuyonwatywa, izikolo ziyavalwa abanye baphumle emisebenzini.

Xa ndibuya esikolweni into yokuqala iba ziincwadi kunoyodlala.